Mosadi ke motho ya kgonang ho mamella ntho tse ngata tsa bophelo ke motho a kgonang ho mamella le ha o kaba thata ha kae, o kgona hore a mamelle a tswele pele ka mosebetsi wa hae wa ho hodisa bana. Wa ho ba etsetsa papa e yang ka tlung. Le hao kaba thata ha kae fela mosadi o dutse a ntsa phahama, a hlokomela lelapa, a bone hore bana ba hantle, ba thola ditlhoko tse ba di hlokang.

Batho ba rongwang habo kgarebe ha abuti a lo mokopa malobola ka tsebo ya ka ke batho ba bontate, ke bo malome kapa ba rangwane kapa ena motswadi wa ntate wa ke bona ba tlameheng ba e mono ba lo buisana le bontate ba habo kgarebe hore jwale base ba tlisitse ditaba hore hona le mohlankana a batlang ho nyala moradi wa bona. So bontate ba non Ba kopana le bontate ba bang ba buisana bomme ha hona moo ba ba kenang. Mono ke mosebetsi wa bontate fela, hore ho lo kopa kgarebe ha bo bo ngwanana eo hase batho ba bomme ho hang.

Ka tsela ya ka ntho ka mokgo ke shebang batho ba ntsa ba ya ba reka dijo plekeng tseno tsa dijo tsa setso, fela ntho e ke ke hlokomele batho haholo, ba na le tshabo e ya makgethe a dijo tse nonong le dipoleke tsenonong tse rekisang dijo tsa setso re tshwanetse re le mmuso, re thuse batho ba nahana hore dipoleke tsa bona di shebella di le makgethe ba funding le bona hore ba tsebe hore ho kena dipolekeng tse hantle tse makgethe jwalo ka semmuso. Hore batho ba be le tshepo ya hore haba kena mo ba reka dijo tseo, ke dijo tse makgethe tse tla kgona hore ha ba di ja. Se ka ba ithola ba ba bale mafu a ba sa tsebeng, ba kula. Ke nahana ke yona tsela e ka etsang enono.

Ha ke na le maikutlo a maholo ka polelo ena na hobane nna ka tjhebelo ya ka lebollo hake tsebe na ke tla re le tisa moshemane hore a be monna jwang hobane akere ba yang moo ba lo etsa ntho tseno tsa bona tsa setso sa lebollo. Ebe ngwana o sa kgutla ho sothwe ke moshanyana, nna ka tjhebelo ya ka nnete ha ke na re hase ntho e ntle kapa ke ntho e mpe hobane ngwana hore a be monna ke ka tsela a hodiswang ka lapeng la habo ke ntate wa hae kapa le ena mme ha ntate a le sio. Hobaneneng bophelo ba hae ha ntso bohloko bo tataisa setjhaba sa feleng, Monna hotswa ka hore na o hudisitswe e jwang, le hore ha sana le molekane o molekane wa hae jwang le bana ba hae le tshebetsong na ke motho a sebetsang ka matla ka botshepehi.